Okokuqala, kungengokuba onke amayeza eso sigulo ayakwazi ukunyanga abantu, kweminye imizimba ifika uethe-ethe, kweminye imizimba ifika amajoni omzimba aloo mntu enamandla. Kungoko ke kubalulekile ukuba ulikhethe uliqwalasele ulijonge iyeza olinikwayo kwezempilo okanye olithengayo kwisitolo samayeza.

Into eyandichulumancisa kakhulu yindlela abaphatha ngayo abantu abangaphilanga. Ngoba siya kwezi kliniki sinezigulo ngezigulo, kambe abanye abantu baneentloni zokuzichaza okanye iintloni zokucela uncedo ngoba boyika indlela abazawuphathwa ngayo ngabanye abantu nxa bethe baphumelela ngaphandle. Ngoko ke yandichulumancisa kakhulu ukubona loo nto ukuba abantu banikwa uthando nenkathalo kwaye banikwe intlonipho nendawo efihlakeleyo for izigulo zabo. Intle kakhulu ke loo nto nendlela abantu abacetyiswa ngayo khona ukuze baphile nezinto abanozenza ukuncedancedana nempilo yabo.

Umna andinolunga uba ngumcimimlilo ngoba ndiyakhawuleza uphelelwe ngumoya ndikhefuzele nokokuba ndihamba umgama omfitshane okanye omde na kakade. Nokokuba sendiguqe ngamadolo ndithi ndiyathandaza ndiyakhawuleza ukuphelelwa ngumoya. Kungoko ndingenokulunga ukucima umlilo ngoba ziba khona iimini zokuba nidibane namadangatya amakhulu kuneminye imililo, apho kuzawufuneka ningene ngaphakathi kuloo bhilidi. Kungako ke ngoku ndingenokwazi ukumelana nawo umlilo ngoba kaloku nezi oksijini bazinxibayo ziyakwazi ukhawuleze ziphelelwe ngumoya bangabinakwazi ukuziphefumlela kumsi womlilo. Kungako ndingenokwazi.

Andinothi ziyanceda kwaye ndingenothi azincedi, into ixhomekeka ebantwini. Ngoba kona kona abantu bayafundiswa ngogawulayo imihla nezolo, nabantwana ezikolweni bayafundiswa. Kodwa ngelinye ixesha ufumanisa ukuba iintetho ezi zabantu zivakala zirhwexa kwaye zibalimaza abanye abantu ngoba abanye abasihoyanga esi sifo kwaye abanalo ixesha nokuba basulele abantu abangaphi. Bazixelela ukuba nxa beyikhaba ibhekile abazuyikhaba bodwa, ngoba khange abanye bazalwe nayo ugawulayo. Ngoko ke yonke into ixhomekeke emntwini. Uncedo lona lukhona, itritimenti nayo ikhona kodwa abantu abayityi ngendlela efanelekileyo kuba bezixelela ukuba bafuna ukusukela abanye abantu.

Uxinzelelo lwengqondo yindlela umntu aziva ngayo xa ethe waxhalaba emphefumlweni okanye wadinwa engqondweni. Ngelinye ixesha uhlala udakumbile, ngelinye ixesha uziva ungafuni ukuthetha namntu, ungakufuni ukuhlala nabantu kwaye ungafuni luncedo mntwini. Ngelinye ixesha uziva ufuna ulila ngawo onke amaxesha, ngamanye amaxesha ube neengcinga ezimbi zokufuna uthatha ubomi bakho. Yonke ke loo nto idala ukuba ube nonxinzelelo lengqondo. Ungakwazi ke ukuncedakala, kambe abanye abaceli ncedo kodwa kubalulekile ukuba uhlale umfunda umntu umjongile ukuba ukweyiphi na imeko khona ukuze ukwazi umnceda.

Kulena indawo ndihlala kuyo azikho kwaye zinqabile nakwezinye iindawo. Kungenxa yokuba ixesha esiphila kulo okokuqala lixesha elinobunzima kakhulu, lixesha elinobundlobongela kakhulu. Urhulumente naye akayidlali ngokwaneleyo indima yakhe kubantu abadala ngoba okokuqala abantu abadala bayakwazi ukuphatheka kakubi kwiindawo zogcino zabantu abadala, apho bahlala khona bangaphathwa kakuhle ngoonesi ababagcinayo. Kodwa urhulumente angeneleli, akancedi abantu abadala. Kambe abanye abasenazo iintsapho ezibanjongileyo, bangamalolo, badandathekile emphefumlweni nasemoyeni ngenxeni yeentlekele abanye abakhula phantsi kwazo okanye abagqitha kuzo ebomini. Zininzi ke urhulumente iindlela angazenza ekuncedeni abantu abadala, ave ulwazi noluvo lwabo.

Mntwana wam, ndiyabulela kakhulu ngokuba undithembe ngalo mba unzima kangaka. Ndizawuthetha nabazali bakho ndibaxelele ukuba kwenzeka ntoni ngawe. Ndiyayazi ukhulelwe kwaye usengumntwana wesikolo usafunda kodwa kubalulekile uba sisebenzisane sifumane isisombululo kule ngxaki ukuyo. Awukhange ibe yinto oyiplenileyo le uba mayenzeke kodwa ngoku sewufikelele kweli inqanaba, ngoko ke kubalulekile ukuba ungazithwalisi umthwalo kakhulu kodwa ucingele ikamva lakho, uqhubeke nokufunda. Mna nabazali bakho sizawuzama nakumacandelo karhulumente nakoonontlalontle babone icebo uba siza kwenza njani na ngale meko.

Into yamadoda angathethiyo xa exhatshazwa ngabantu ababhinqileyo okanye abafazi isusela kwintetho yokokuba indoda ayikhali kwaye indoda yomelele, indoda iyintloko yekhaya. Kungoko kuba nzima ukuba amadoda ahambe ayokuchaza kwabomthetho ukuba ayaxhatshazwa ngamanina kuba esoyika ukubana azawuhlekwa ngamanye amadoda okanye angakholeleki kwabomthetho kwinto abazithethayo. Kwaye abonakala enamandla kunathi abantu abangamadoda, ngoku into abayithethayo ayizukholeleka nxa unothi uxhatshazwa ngumntu obhinqileyo abe umntu obhinqileyo enesandla esithambileyo namandla akhe engalingani nawendoda. Bayoyika ke ke noba yintlekisa kwamanye amadoda ekuhlaleni. Zonke ezo nto ziyabachaphazela ekubeni bathule bangachazi uba kwenzeka ntoni.

Akanokholeleka kwabaninzi, bangamgxeka abantu, abanye bangaphela besithi udakisa igama lomzi wakhe okanye elikankosikazi wakhe. Amanye amadoda angathi ulihlazo emadodeni akakulungelanga ukuba angakha umzi, akakulungelanga ukuba angayintloko yekhaya aphathe. Angadeleleka nakweminye imicimbi yelali eyenzekayo phakathi emadodeni, aphele eyintlekisa. Angakwazi ke nophela ethatha impilo yakhe ngenxa yeentetha ezahlukileyo nezigxeko azawube ezifumana ebantwini.

Ngokoluvo lwam, ndithi hayi. Kungoba izixhobo ezaneleyo zinqongophele ezilalini kwaye noxinizelelo kubasebenzi ngoba imivuzo yabo iphantsi umsebenzi uba mninzi. Kambe abanye boyika uba lihlazo ebantwini ngoba uxinzelelo lengqondo ezilalini abantu abakalichani kakuhle umcimbi walo uba uhamba kanjani. Kambe abanye bangathi ungumntu ongaphilanga ngokwengqondo okanye ungumntu otyiwa zezo nto ezikutyayo ngokwesiXhosa.

Ndingatsho kanjalo ndithi ziyabasebenzela kwaye umahluko awukho, kodwa kuyahluka ngokwemizi okanye mandithi ngokwamakhaya nangendlela ekwenziwa ngayo kwimicimbi okanye ekusetyenzisweni kwamayeza. Kwamanye amakhaya ayasebenza kakhulu kwaye bakholelwa kakhulu kuwo and ayabasebenzela ngendlela entle nenkulu nemangazayo. Kambe kwamanye amakhaya awasebenzi kwa usebenza noba bangayijikajika kangakanani na, sele behamba kwababonayo bekhangela uncedo kungabikho nto ilungayo.

Le nto yala mayeza eCOVID-nineteen ndingatsho ndithi ihluka ngokwezigulo zabantu nangemizimba yabo ukuba amajoni abo omzimba omelele kangakanani na. Kwabanye abantu bayazikhusela basebenzise i-vaccine kungabikho nto yenzekayo babe rayithi, baphile babe ngumqabaqaba. Kambe abanye abantu bayayincuntsa i-vaccine ukuzikhusela nabo kwesi sifo kodwa baphela begula kakhulu kunakuqala. Yinto ke leyo engekho ntle kakhulu. Imiphumela yayo eli yeza lokuzikhusela kwiCOVID asinolichana kakuhle umcimbi walo ukuba uthini kodwa ke ndingatsho ndithi ihamba ngokomntu uba yena uzikhethela eyiphi na indlela.